Vhuponi ha hashu a ri koni u alusa phonḓa vhunga dzi tshimela fhethu hune ha vha na muṱavha. Dzi dovha hafhu dza ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo.

U thoma nga u sedza fhethu hune ha vha na ḓuvha. Wa dovha hafhu wa sedza fhethu hune ha vha na muṱavha vhunga dzi tshi ṱavhiwa fhethu hune ha vha na muṱavha. U dovha hafhu wa fanela u dzulela u sheledza misi yoṱhe.

Ngomu ngadeni yanga ndi takalela u ṱavha maṱamaṱisi, nyala na maḓabula.

Ndo lingedza u ḓi wana ndi khou ṱavha maḓabula fhedzi o ne a khou sokou sina e fhasi mavuni.

Vhonele kwanga ndi vhona vhu havhuḓi vhunga hu tshivha ho ḓalesa gurowu. Vhu vha ho no vha na mutakalo munzhi na mineraḽa minzhi.

Nga matsheloni ndi takalela u ḓi wana ndi khou ḽa mukapu wa jungle oats. Vhunga wo itiwa nga gorohu ine yavha na mutakalo.

Ndo no ḓi wana ndi khou ḽa zwoṱhe vhuswa na mukapu, nda zwi wana zwone zwi khou ḓifha vhukuma.

Makhaha ndi mavhele ane a nga shumiswa u ita vhuswa kana mukapu.

A thithu ḓi wana ndi khou ṱavha gurowu ngomu tsimuni yanga vhunga mavu ahone a sa tendi.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou ḽa witbix, ndi thoma nga u shela witbix ngomu tshigoḓeloni tshanga. Nda kona hafhu u shela mafhi nda panga kha tshimonisi tshi fhisaho uri dzi dudele.

Jungle oats ndi mukapu wo lugiseliwaho ho shumisiwa gurowu, mu ndi mukapu une wa fha maanḓa.

Kiwi ndi mutshelo une nga ngomu ndi mudala wone wa vha gumba. Mutshelo oyu u dovhe u ri fha vitamin c na vitamin e.

Maapuḽa ndi a panga musi ndi kho ḓi bakela khekhe. Nda a panga nga ngomu nda dovha hafhu nda a shumisa ndi khou ḓi itela dzhusi yanga.

U thoma nga u ṱanzwa maswiri au wa a tshetshekanya a vha zwipiḓa wa shela nga ngomu kha mutshini wa u ita dzhusi. Wa dovha hafhu wa shela swigiri wa kona u wana dzhusi yau.

Vhuponi ha hashu vhathu vha fuwa mbudzi vha khou dzi fuwela u ita ṋama na mafhi. Fhedziha vhathu vha fanela u humbula nga u dzi fuwa ngauri dzi ri ḓisela zwithu zwine ra ḓo vha ri khou dzhia tshelede yashu ra renga. Ri ḓo ḓi wanela ṋama yashu na mafhi hayani.

Tshanduko ya kilima i thithisa u ḓiswa ha zwiḽiwa fhano shi ḽifhasini. Nga uri hu na zwiḽiwa zwifhio na zwifhio zwine zwa mela nga khalaṅwaha ifhio na ifhio.

Mishonga i bvaho kha goloi musi yo tshinyala, i nga kwama tsireledzo ya zwiḽiwa nga nḓila isi yavhuḓi. Vhunga mishonga iḽa i bvaho kha goloi yo tshinyalaho itshi ngaya ya kwama zwiḽiwa nga nḓila isi yavhuḓi.

Kha ri dzulele u sheledza zwimela zwashu arali ḓuvha ḽi tshi kho fhisa. Vhathu kha vha ite migero tsini na zwiliṅwa zwavho u itela uri arali maḓi a khou ḓa nga vhuḓalo a si thudzele kule zwimela zwashu.

Vhathu kha vha fhungudze u tshimbila nga mimoḓoro vha tshimbile nga magiliyani. U thivhela uri mupo washu u so ngo vha na tshika vhunga zwi tshi ḓo fhedza zwi tshi khou ita uri hu vhe na tshanduko kha kiḽima.

Zwiḽiwa zwi ḓo lenga u swika kha vhathu, honeha mitengo ya hone i ḓo fhedza i tshi vho vha nṱha nṱha ri si tsha kona u swikelela u renga zwiḽiwa.

U sa tsireledzea ha zwiḽiwa zwi tshi ṱuṱuwedzwa nga kilima zwi ḓo vhanga uri, vhadzulapo vha dzulele u vhaisala mitakalo yavho ya si tshavha yavhuḓi.

Nyaluwo ya u sa wana pfhushi zwi ḓo ita uri vhathu vhane vha khou dzula. Hanefho vha ḓalelwe nga malwadze nga uri vha dovha vha si na pfhushi mivhilini yavho ine vha tea u vha vha nayo.

Malwadze a ne a lwaliwaho nga vhathu vha sinaho pfhushi a ḓo phaḓalala nga vhunzhi. Vhunga vha sa kho wana zwiḽiwa zwa pfushi.

Vhathu vha tea u ḓi limela vhone vhaṋe dzi ngadeni dzavho. Vha ṱavha zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi uri vha dzulele u vha na mutakalo. Namusi zwiḽiwa zwi sa khou ḓa zwa pfhushi vhone vha vhe vha nazwo ngadeni dzavho misi yoṱhe.

Vhalimi a vha tsha ḓo kona u lima vhu nga kilima yo dzhenelela zwimelwa zwavho zwi ḓo vha zwi sa tsha tshila. Vharengi vha ḓo kwamea nga uri vha ḓo vha hu sina zwine vha ḓo vha vha tshi khou renga zwo u isa hayani.

Vhunzhi hazwo zwi vha zwi si tshena pfhushi vhunga zwo tsweliwa nga mishonga ine a si yavhuḓi kha zwimela.

Zwiḽiwa zwinzhi zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou wanala nga murahu ha u thithisea ha kilima. Zwi ḓo vha zwo no vha na mutakalo sa kale.

Zwiḽiwa zwi ngaho goroi na raisi zwi fhungudza zwo fhungudzwa nga mulandu wa kilima. Vhunga zwi tshi khou fhungudza CO two.

Mbekanyamushu vhathu vha mbekanyamushumo vha nga lingedza u fha vhathu zwiḽiwa zwine a vha a vha khou kona u zwi swikelela. Zwine zwa vha na mutakalo uri muṅwe na muṅwe a dzulele u vha na pfhushi muvhilini wawe.

Vhana vha sinaho pfhushi vha ḓo thoma u lwala malwadze a ngaho vhulwadze ha marambo, kwashiokoro ngauri vha ḓovha vha si na mutakalo na dzi pfhushi muvhilini wavho.

Vhathu vha ḓo pfuluwa u bva mahayani uya ḓoroboni ngauri mahayani mavu a ḓo vha o no shanduka a si tshavha avhuḓi. Lune vhathu vha nga ha dovha hafhu vha ṱavha zwithu uri vha kone u ḓiwana vha khou ḽa. Vha to ṱuwa vha mboḓi ya ḓoroboni ngauri zwiḽiwa vha ḓo zwi wana mashophoni.

Vhathu vha ṱavhaho vha funaho zwa vhulimi vha ḓo pfuluwa vha ya kha maṅwe mashango. Ngauri hayani havho hu ḓo vha hu si tshena fhethu ha u ṱavhela khathihi na zwo sheledza. Zwi ṱuṱuwedza uri vha ye kha maṅwe mashango hune vha ḓo wana hu na fhethu ho u lima vha kone u wana tshelede ya u tshila.

Vhathu vhenevho vha ḓovha vha si na tshelede ya u swikelela u ḓi wana vha khou renga zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi.

Vhathu vha tea u ṱuṱuwedziwa nga vhathu vha mbekanyamaitele uri, muṅwe na muṅwe kha yo u ḓi ṱavhela zwine a khou ṱavha zwone a kone u ḓi wanela zwithu zwa pfhushi henefho e hayani.

Ndi ya dovha hafhu ya shumisiwa u ita zwithu zwine wa ḓo wana mashophoni zwi khou rengiswa, u fana na zwi samuele nga ngomu hu vha ho pangiwa mithenga.

A zwi dzhii tshifhinga tshingafhani u ṱhukhula khuhu zwi nga vha zwi tshi dzhia mithethe yo no ya mi kha mivhili na miraru.

U dzhiiwa lwa aneiwa fhethu hune ha vha hu na ḓuvha uri lu kone u oma.

Lu dzhiiwa lwa aneiwa fhethu hune ha vha hu na ḓuvha uri lu kone u oma lu dovhe hafhu lu shume hu nga vha hu tshi shuma u vhamba murumba.

Ndi zwa ndeme u wana mufhiso wo linganelaho u itela uri tshithu tshine tsha khou ṱhavhiwa hanefho tshi songo tshi sa thu bi.

Vha nga vhea mafhi kha mabakete vha dovha hafhu vha a tibela, vha a vhea fhethu hune ha vha na mufhiso uri a fhedze o vhila.

Vhathu vha tea u ambara zwanḓani matshekasi na milenzheni vha dovha hafhu vha ambara na zwidugu dzi ningoni uri vha si thamutshelwe nga malofha ane a vha ḓivhi zwa uri o hwala malwadze mafhio.

Ee, hu na miraḓo ya tshitshavha ine vha vha na vhutsila ha vhuṱanzwa lukanda na u dovha hafhu u ḓivha mushumo wa mukumba.

Ndi nga nḓila dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani kana vhuponi ha hashu.

Na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwinoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi.

Ṱhukhulwa khuhu nga zwanḓa nṋe ndi vhona u nga nḓila i ya khwine ndi zwezwi zwa u tou ṱhukhula nga zwanḓa vhunga hu zwone zwe ra zwi guda u bva kale u fhirisa mitshini.

A thi ḓivhi muthu ano ḓitshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo.

Ndi nga u vhetshela zwithu zwine wa ḓo zwi shumisa u tshi bvisa lukanda lwa nngu wa tevhelwa nga u ṋanga nngu ine wa ḓo vha u khou i shumisa wa kona u habe u i bvisa lukanda.

I ḓo vha i khou kona.

Hai, a thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou vhona kana u shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo.

Vhathu vha shumisa zwifuwo u ita zwa u luvhedza.

Vhaṅwe vha thoma vha i dzhia vha i omisa vha i ita mukoki.

I fanela u ṱhavhiwa nga vhathu vhane vha ḓivha zwa uri i ṱhavhisiwa hani.

U lovha ha zwifuwo zwavho nga malwadze kana u tsweliwa nga vhathu.

Vhathu vha nga ṱhukhula khuhu zwi si zwone hune ya fhedza khuhu i tshi khou gammba malofha zwine zwa ḓo dovha zwa vha zwi si zwavhuḓi kha mutakalo wa vhathu, zwino vhathu vha tea u vhona zwa uri vha khou ṱhukhula khuhu fhethu ho teaho.

Ndi nga fhedza i tshi khou huvhadza vhathuu vhanevho vhane vha khou i vhulaya.

Zwi nga vha dzhiela tshifhinga tshilapfhu uri vha kone u ḓiwana vha khou fhedza u bvisa lukanda lwa zwifuwo.

Vha tea u ambara zwithu zwo fanelaho zwi ngaho magilafu, vha dovha hafhu vha sedza uri bakete ḽine vha khou ḽi shumisela u hamela mafhi khaḽo ḽo kulumagiwa a ḽi na tshika.

Ndi mushumo wa u luvhedza.

Vha tea u gudiswa uri zwithu a zwi sokou vhulahiwa.

Ndi tea u ṱanzwa lukanda zwavhuḓi nga u tou fafadzela maḓi uri mashika oṱhe a bve hu songo tshinyadzwa lukanda lwa lwatsho.

Hu shumisiwa magilafu na mitshini yo ṱolwaho yo tendelwaho.

Vhathu vha vha shumisa zwanḓa zwavho vho ambara magiḽafu vha tshi hamela kha mabakete na dzi ndishi zwo kunaho.

A tshi bvisa lukanda kha khuhu vha tou shela maḓini ofhisa vhathu vha mathenga fhedzi kha zwifuwo zwine zwa mama vha tou dzhia mitshini yo tendelwaho vha bvisa maveve.

Mafhi madenya a vhuswa, a nga dovha a vha mafhi masekene.

U thoma nga u thukhula khuhu vha dovha hafhu vha i ṱhuvha uri i bve mathenga vha dovha vha i kiḽina nga maḓi o kunaho.

Ndi zwa ndeme vhukuma u bveledziwa ha mafhi vhunga vhathu vha si naho tshelede vha nga ḓi sevhela vhuswa havho na mafhi, mafhi a dovha hafhu a vha na pfhushi vhukuma.

Ndi ya zwifuwo zwavho vha thoma vha zwi isa dipeni, vha dovha hafhu vha zwi ṋea zwiḽiwa, vha dovha hafhu vha zwi kulumaga uri zwi tshi sala zwi tshi viiwa zwi songo tsha vha na mushumo munzhi wa u kulumaga.

Vha hama zwifuwo zwavho luvhili nga ḓuvha nga matsheloni vha dovha nga madekwana.

Vha hamulela mafhi avho nga ngomu kha tshithu tsha vhudele, vha dovha hafhu vha vho ambara magiḽafu uri mashika a songo dzhena ngomu vha tshi fhedza u hama vha a tibela.

Vhathu vha funa u hama nga mitshini sa ezwi zwi tshi ita uri u hame mafhi manzhi nga tshifhinga tshiṱuku.

Hai, a thi thu ḓiwana ndi khou thusa kha u hama.

Vhathu vha khou sokou vhulaya zwifuwo vha tshi ṱoḓa u ḽa misi yoṱhe.

Ndi nga takalela u tea u ṋamela tshiṋamelo nda kona u ya tshifhinga tshoṱhe.

Ee, hu na tshaka nngu dzo khwathelaho dzi ngaho da mara na vhapedi.

Vha dzi vhea ḓuvhani u itela uri dzi ome.

Lanolin i shumiswa nga murahu ha musi dzudzu ḽo no fhela uri Lanolin i kone u ḓisa hafhu maḓi kha dzudzu.

Vha shumisa miri ine vha fhedza vha khou i rema hune ha fhedza hu tshi khou bveledzwa mabambiri nga mitshini yo tendelwaho.

Vha nga isa makwati ayo fhethu hune ha vha na mitshini ine ya bveledza mabambiri.

Vha nga rema miri vha fhedza hafhu vha ṱavha miṅwe uri vha tshirema miṅwe, miṅwe i vhe i tshi khou hula uri ha si fhedze hu khou sa vhana miri.

Vhulunga matanda nga u ṱavha miṅwe miri uri matanda ayo a tshi fhela vha dovhe hafhu vha vhe vha khou vha na maṅwe sa izwi vho ṱavha murahuni

Vhuponi ha hashu vha fhaṱa nga matanda dzi nnḓu dzine vha vha vha khou dzula, hafhu vha ḓi phara dzavho nga matombo.

Musi vha tshi ṱhavha khuhu vha nga dzhia mitengo ya edzo khuhu dzo ṱhavheliwaho vha dzi kuvhanganya hune dza ḓo fhedza dzi khou vha na mushumo u ngaho wa u bveledza zwi siaamelo.

Vha nga tou vhea makumba fhethu hune a hu dzhenisi mufhiso kana a hu rotholesi.

Vha tea u vhea mutoli wavho fhethu hune a hu fhisi kana a u rotholesi, vha dovha vha vhea fhethu hune ha vha na swiswi.

U bveledzwa ha tshizi kha mufhiso zwi ḓo ita uri u bveledzwa ha tshizi zwi konḓe vhukuma sa izwi mufhiso u tshi ḓo ita uri tshizi i si tsha vha na mutakalo wavhuḓi, i tshi ḓov ha i na zwitzhili.

Mutoli u thetshela zwavhuḓi arali mutsho wa hone wo tou linganela hu sa fhisesi kana hu sa rotholesi.